Hayi, xa zingakwazi ukwenza ngendlela elungileyo loo nto izofikelela ekubeni abantwana bangagula okanye bangabhubha ngenxa ye ngolu hlobo. Le nto ithi injongo yokuba bekuqhutywa ngolu hlobo ayizalisekanga, koko ize yongeza eminye imicelimngeni.

Kubalulekile ukuba abantwana bafumane ukutya okunempilo kuba ukutya okunempilo kwenza umntwana akwazi ukubamba izinto azifundileyo, kugcina ingqondo ikhula kakuhle nemizimba yabo ikhuselekile. Loo nto yenza bangaguli kakhulu okanye amaxesha amaninzi bangaguli baze bangakwazi ukuya esikolweni. Oku kudla kubenza babe nomdla wokufunda benomdla wokuhlala nabanye abantwana, babe nawo nomdla wokuya esikolweni ngalo lonke ixesha kuba bayafana nabantu abazilolongayo, imizimba yabo ikhaphukhaphu, ikulungele ukufunda ngenxa yoku kudla baze bakudliswa kusempilweni.

Hayi, andivumelani noku kuba into yokuzithintela iquka bobabini abantu abasemtshatweni. Ngoko kufuneka nezinto ezilolu hlobo zijonge macala wonke ukuba izawuba nemiphumela enjani, umntu ngamnye okhoyo kule kwesi sivumelwano. Kwaye kujongwe ukuba ekuhambeni kwexesha yeyiphi imiphumela enizojongana nayo xa nithathe esi sigqibo ngoku.

Ewe, ndakhe ndawasebenzisa amayeza esiNtu ukuzinyanga emzimbeni. Ndalithenga emakethe ndafika endlini ndalifaka embizeni ndagalela ikomityi yamanzi. Liyingcambu xa ulijongile, ndalibalisa ndaze ndathatha la manzi ashiyekileyo walo abilileyo ndawapholisa, ndawasela ngaphakathi kum. Ndathatha ezaa ngcambu zishiyekileyo zawo ndaziguba, ndazibeka apha esilondeni ndazibophelela ngegqisha ukuze zizokwazi ukukhama isilonda eso endandinazo. Emveni koko ndathi ndakugqiba ukuwasela eli yeza ndaziva umzimba ulula kwaye enesilonda eso sakhawuleze saphola, nomzimba lowo ndandinamandla ndatsho ndakwazi nokwenza izinto ebendikade ndingakwazi ukuzenza.

Amaxesha amanintsi abantu bayoyika ukuthatha amayeza e-HIV and AIDS kuba becinga ukuba baza kujongwa kanjani lusapho lwabo okanye zizihlobo zabo. Ngamanye amaxesha abafumani inkxaso ngokwaneleyo okanye ezi nkonzo abazifumani kwiindawo zempilo ezikufutshane kubo, loo nto yenze umntu onqene ukuya kule ndawo azofumana uncedo kulo ukuba kufuneka ehambe umgama omde. Amaxesha, amanye amaxesha kukulibala ukuthatha amayeza wabo kuba kuyenzeka ngelinye ixesha ube ubuhleli nabahlobo abo wonqena ukuba bakubone uba usela amayeza e-HIV and AIDS, loo nto yenze ukuba lifike elo xesha ufanele uthatha ngalo amayeza wakho ube ungazukwazi kuba woyika nale ngxaki uhleli nayo.

Ewe, bakhona abantu abasebenzisa intetho yezandla kwaye amaxesha amaninzi baphathwa kakuhle ngabantu basekuhlaleni kodwa ke babakhona lo maxesha nalo maxesha apho baye baphatheki kakuhle. Umzekelo, uyakwazi ukuya evenkileni ufike engakwazi ukuthetha, engakwazi ukucacisela oosomashishini ngezinto afuna ukuzithenga, koko wena uyakwazi ukumcacisela, uzame ukuthetha naye akucacisele ngendlela oza kumva ngayo kuba sezinazo indlela esizisebenzisayo ukuze sikwazi ukubava. Kodwa ke ngamanye amaxesha uyakwazi ukuthi adibane nomntu ovele angabi nalo ixesha lokumhoya amsusele ecaleni, athenge yena ahambe kuba engenaxesha lokuhoyana nomntu ongakwazi ukuthetha.

Kubalulekile kuba kufuneka uyazi into esetyenzisiweyo ukuvelisa eli yeza yaye lilungile ukuba ulisebenzise okanye lilungele ukusebenzisa le nto ithi liyayinceda na. Kufuneka ujonge ukuba alinawo na amanye amayeza elingahambelani nawo ukuze ungaziboni usela iyeza elizokhabana kunye nelinye olusebenzisayo, loo nto izokuphathela ezinye iingxaki ubungazazi.

Ukubakho kwabasebenzi abambalwa kwenza nzima ukuzisa iinkonzo eluntwini kuba abantu abaninzi bajonge ukuncedwa. Abasebenzi kuba nzima ukwenza umsebenzi wabo oncomekayo kuba kufuneka besebenzele ukugqiba inani kunokuba basebenzele ukunceda. Ngamanye amaxesha abantu baye bangancedakali kwangethuba, loo nto yenze izinga lokufa lube phezulu.

Ndicinga ukuba oomasipala bangasebenzisana nabantu bokuhlala ukuzama ukuba kungenziwa kanjani ukuze kulungiswe iindlela ezo zihamba kuzo ezi nqwelo. Okanye kuthathwe abantu abakufutshane abaneemoto ezikwaziyo ukuhamba kwiindlela ezinodaka ziyodibana nezi izinqwelo zezigulane endaweni esisesiphakathini sabantu apho zizofikelela khona khweliswe nje aba baza kudingeka ukuyokwenza, ukuyokwenza uncedo lokuqala ebantwini ekuhlaleni.

Hayi, nto nje kwixesha esiphila kulo umntu osebenzisa amachiza oxinzelelo lwengqondo uye ajongeke njengomntu ophila nengxaki yokungathathi kakuhle ngengqondo, koko kube nzima ukuthetha naye, abantu bambekele bucala umntu ophila ngezo nto, ophila ngaloo machiza. Akuyonto ekufanele uba abantu babaneentloni ngayo kodwa ke kuba ke kwixesha esiphila kulo kusenziwa kanjalo, ngoko abantu baye babone bengakwazi ukuziveza phakathi kwabanye abantu ukuba baphila ngezi, ngala machiza.

Ndicinga ukuba abasebenzi bamaziko ezempilo bangafundiswa ukuba babaphathe kanjani abantu abazibona bengamaxhoba oxhatshazwa ukwenzela bangazi, bangaziva besoyika okanye bacinge bangahlekwa. Kungaphinda kubekho amaqela abekiweyo ukubanceda bakwazi ukuthetha ngeengxaki zabo, aba baza kuxelelwa xa befika kwezi ndawo zempilo okanye umntu ebonwa ukuba unale ngxaki anayo angakwaziyo ukuyithetha nogqirha wakhe.

Xa uthe wazikhusela ngokusebenzisa amayeza okugonya uyazithintela ukuba ungaguli kakhulu okanye abo basecaleni kwakho, kwaye ukhusela amajoni akho omzimba akwazi ukusebenza xa uthe wazibona ugula nasesiphi na isigulo.

Okokuqala kufuneka uzame ukuba wenze wonke umntu angaxhalabi. Okwesibini nizame ukumnceda ngoncedo lokuqala olungenabungozi kuye. Okwesithathu ukuba ninayo umnxeba, nijonge ukuba ningakwazi ukunxibelelana nomnye umntu okanye ningazijonga ukuba ikhona na indawo ekufutshane eninokwazi ukufumana uncedo kuyo kule ndawo nikuyo.

Ewe, ukhona umahluko kwiindawo zasezidolophini. Kwiindawo zasezidolophini izakhiwo, iindlela kunye nezinye zingcono kunezasemaphandleni kwaye ezinye izixhobo zeenkonzo zikaxakeka, azikho zonke okanye zimbalwa kwiindawo ezisemaphandleni. Kwaye endaweni ezisezidolophini kulula ukuchaza ingxaki ekhoyo ngokukhawuleza kuneendawo zasemaphandleni.